i ku va fanele va tirhisa ti-wheelchair van'wani va ta nyikiwa leswiya swo khoma hi mavoko va tirhisa swona loko hi mhaka yo vutsoniwa a byi a byi a byi fani.

Ku ya hi mina ni nga vula ku ri eya hi mhaka yo nkarhi wun'wani hi nga tirhisa murhi luwani kumbe lo tirhisa murhi lowu swi nga ni pfuni loko no xava murhi lowuwani kumbe va ni nyika a tliliniki murhi lowu wu pfuna mara ka munhu wun'wani murhi luwani mina ni nga wu tirhisaka mina wu nga tirhi ka wun'wani wu ta tirha so ni u twa nga ku swi swo swa kahle swo hi hlanganisa miri hi ti tirhela.

Ku ri vanhu va nga dirayivhi timovha va dakwini van'wana loko va twa vurhongo nhova va faneleke va yima tlhelo ka mapatu va sungula va tlela ku ri ku nga vi na swilo swo tala a patwini

Ni nga tsalela ni ku hi kombela ku ri mi hi akela tliliniki ku ri hi ta kota ku ya kona hi mhaka ku na vanhu lavakulu vo tsandzeka ku famba van'wani va kala timovha to va yisa swibedhlele hi mhaka ya mali so a hi kombela ku ri mi hi endlela swibedhlele mi hi endlela swibedhlele kumbe tliliniki leyi hi nga ta kota ku ya ka yona yi ta kota ku pfuneka leyi nga kusuhi na ku endlela vanhu lavakulu vo ka va nga koti ku famba.

Swi kahle hi mhaka yo swi va swi chekiwini lawa swi humaka kona ende va cheka na ti-expiring date va ta kota ku endlela vana swakudya.

Eya, a swi aka hi mhaka yo a va sweka swakudya swo fana tikhavichi na switampa swakudya swa kona swi va swi ri swi ri na swi ri healthy.

Van'wani va dlaya vavasati mhaka hi vona va kha va lava ku tsema hi vona ku ri va ta kota ku va na mabindzu lama fambaku hi ngati ya vanhu kun'wani ku va na ko va na ku nga twisisaniwi exikarhi ka vavasati na vavanuna.

Hi ku van'wani va dirayivha timovha va dakwini van'wani va va nga bohangi na mabandi loko va kha va drive timovha.

A ni nga a ni nga titwi kahle hi mhaka yo a hi nga swi tolovelangi endeni a ku ri ro sungula hi mbala sWi-Finganeto hi mhaka ya vuvabyi lebyi COVID-19.

Ni nga fona ni va byela ku ri ku na ka ndhawu ya so ku ri va ta kota ku hatla ku ri va ta kota ku fika nakona ku tele vanhu ku na vanhu a ndzeni lava va nga ta va va nga ta hi fela hi mhaka ya ndzilo na mimusi leyi nga le ndzeni.

Ni vona swi nga ri kahle hi ku ya hi vumbhoni bya mina hi mhaka yo hi fanele ku hi khomana hi rhandzana.

Van'wani va vona va sungula va tirhisa mirhi ya vona va vona ku ri ya tirha na va ta va kota ku xavisela ti-customer-a ta vona mhaka va ta xava va swi tiva ku ri swa tirha.

Hi ku ya hi ku ya ka mina ni vona swi ri kahle ngopfu ku yisa vana ka ku endla nkunguhato wa ndyangu mhaka van'wani va va nga va va kha va nga lavi ku ri vana va va na vana va ri vatsongo.

Va va va kha va pfuna vanhu lavakulu van'wani va va va va va kha va famba va nghena mintini va kha va va kukulela va va endlela swakudya na mukapu nampundzu ku va ta kota ku nwa maphilisi va endlela ngopfu vanhu lavakulu.

Swi ta ni endla ni nga vi kahle ni nge tsaki a moyeni hi mhaka yo va swi tiva ku ri vona lavakulu ri va hanya hi maphilisi va fanele ku va endla ku ri ku tshama ku ri na maphilisi ku ri loko ko ta vanhu va kota ku va nyiketa wona.

Ni nga va byela leswaku xana swin'wana swi yini leswi nga endleka ka wena va faneleke va swi teka va swi amukela a hi vona vo sungula ku endliwa swo swo pfinyapfinyiwa.

Mina ni vona swi ri swona swa kahle ku ri va dyondza exikolweni na ku va va kha va va dyondzisa ku ri ku ta endleka yini ku nge endleki yini a xikolweni hi mhaka ku vatswari vona vinyi va va tsandzeka ku vula nkarhi wun'wani van'wani va chava ku vula.

Va va hatlisa va va pfuneka makoko wa ku va ku tshama ku tshama ku ri na vanhu vo tala so va hatla va pfuneka.

Ka muxaka wa one i ku.

Va va kha va vula ku ri wa swi kota ku khodelela hambi swilo swi kha swi tika.

Hi ku ya hi mina ni vona yi nga yi ta yi ta horisa hi mhaka yo ni vona yi ri na matimba ngopfu ku tlula maphilisi laha vanhu va tirhisaku mona.

Ni hleketa ku va nga va vutisa ku ri why va kha va endla swilo swa so hi ku van'wani va va kha va endla swilo swa so hi ti hi mhaka yo kaya a ku kahle kumbe va va kha va kumbe va va kha va lava ku swi endla.

Va va nyiketa ti UIF na pension fund na van'wani va van'wani va kuma na ti lavan'wana va kuma na ti na ti payment swo ma na ku a kha a kha a wu kha a wu tirha kwihi.

temperature ya munhu waloye yi tshama yi ri henhla nkarhi wun'wani mbilu yi ba yi ba ngopfu.

Ni nga foyinela van'wani ni va byela swa ku ni kumane na swilo swo ka swi nga ri kahle ku va ta kota ku byela lavakulukumba.

Van'wani va va kha va hlangana na swilo swo tala leswi swo ka va nga koti ku tikhoma swo va hetelela va endla swilo swo ka swi nga ri kahle that's why va that's why va tikuma va kha va endla swilo swo dzaha swidzidziharisi.

Va va fanele va vitaniwa va tshamiwa na vona hansi va byeliwa swilo leswi swi faneleke va byeliwaku swona leswi swo ka swi nga ri kahle na leswi swi nga ri kahle.

I ku munhu a tikhoma a nga endli swilo swa xilungu u fane ku endla swilo swa ndhavuko.

Ku ri a ta kota ku tswala n'wana loyi a nga kahle a nga n'wi mabyala ku ri n'wana wa yena a a n'wi kuma a ri kahle.

Ku ri vana va fanele ku va va ri na swakudya leswo basa ku ri va nga khomiwi hi mavabyi.

I ku van'wani va rhandza ku endla swilo hi swilo swa Xilungu hi yo mhaka yo va va tekela hansi.

Ka swibedhlele swa mfumu ku va ku tele ka swibedhlele leswi ku hakeliwaku timali va va nga talangi and va va kha va hatlisela vanhu lava ka va lavo ka va lavo hakela timali ene ka swibedhlele swa mfumu va ha va sungula va tshungula vanhu lava va nga na xiyimo xa le henhla lexi lavaka ku tshunguriwa hi nkarhi wo hatlisa.

swo hi swo swa kahle hi ku va va kha va va byela ku ri va fanele ku va nwa maphilisi hi nkarhi nakona maphilisi ma pfuna ku ri miri ya vona yi tshama yi ri kahle yi nga vaviseki ngopfu.

Van'wani vavanuna va na ri nyadzo mhaka kumbe ku va va kurisiwe a makaya lamo ka va nga khayimi vana.

I ku khohlola na ku twa ku titimela ku kha ku hisa hi swona leswi ni tivaku swo ku hi swo leswi a swi munhu a faneleke ku a swi tiva ku i na COVID-19.

Ku kun'wani va va hlwela ku hlamula hi mhaka yo va kota ku na patu ra kona a ri fambeki na ti-network-i nkarhi wun'wani ku va ku ri hava so va fanele ku va improve ku ri loko va foneliwa va kumeka hi nkarhi.

I ku va byela ku ri va vona ku va ti rhandza ku sungula va byela na vanhu van'wana ku ri swilo ku na leswi va hlanganaka na swona ku va nga feli ndzeni hi ku swi ta siya vana va ri hava mutswari.

Eya, i ku ku hlambisiwa swa tirha na tshemba ka swona swa tirha.

Eya, wu endla swona va fanele ku va vulavula hi swona ku ri vanhu lava vanhu lava nga va loko vanhu lava va twa ku vava va va va kha va swi tiva ku ri ku na vuvabyi lebyi bya so ku fanele ku ku vulavuliwa hi swona ku ri swi nga va endla ku va va na na ku hleketa ngopfu.

Mi mavabyi ma xintu ma tikomba ma ka van'wana ku fana na loko va ri munhu loko a a ongola un'wana munhu loyi a lova u fanele ku endliwa hi xintu loko i ri na flu i na mukhuhlwani i fanele ku endliwa hi swilo swa Xilungu hayi hi swilo swa xintu.

Swi ta pfuna ngopfu ku ri va endla ti ARV to tala ku ri va ta kota ku pfuna vanhu lava va nga na xitsongwatsongwana lexiwani.

Eya, i ku va yi fana swona swi kahle hi ku va ta va kha va va ta va kha va voniwa siku rin'wana na rin'wana va kha va va nyiketa mimirhi leyi va faneleke va yi tirhisa va va hlambisa va ta tshama va ri kahle va basile.

Va va va kha va endlela ku ri xitsongwatsongwana lexiya xi hunguteka mirini wa yena na hambi a kha a na hambi munhu a fika khumba ngati ya yena ku yi nga n'wi tluleli luya.

A ni ta n'wi byela ku ri a nga khomi tingati ta vanhu i fanele ku ambala ma glove loko a lava loko a kha a lava ku khoma ngati ya munhu.

Ku thola vatirhi lava nga ta tirha ku ri loko ku nghena tifoni va ta hatla va tikhoma va ta kota ku byala vakulukumba ku ri ku na xilo leswi endlekaka swa xihatla va ta kota ku swi tiva.

Swi nge ni khomi kahle mara ku vava leswi ni nga ta swi endla ni fanele ku ni ya ni ya tshama le hi mhaka ko va na vona va ta va kha va lava ku kota ku tirha va ri hava na swi stress swo mhani na mhani na hina va ta va sala na mani a makaya a le ni ta va ni ri ni kha ni ni kha ni ongoriwa hi nkarhi.